Go na le mathata ka kgang eo ka gonne, batlhokatiro ba batlana le ditiro jaanong ka matsatsi a na dilo tse dintsi di tsenyiwa mo mafaratlhatlheng jaaka diphatlhatiro, go tla be gotwe go na le phatlhatiro ko kae kae ba e tsentse mo mafaratlhatlheng, mme ka go tlhoka data motho o tla be a fetwa ke phatlhatiro eo a sa e bona mo mafaratlhatlheng.

Ke dirisa sim card sa MTN, jaanong go na le dinako tse dingwe tse ke rekang data ya fourteen nine rand ya five gig motshegare, five gig bosigo. Malatsi a mangwe ke reka fifty gig ya twenty five gig motshegare twenty five ke bosigo, go na ya five ke yone e tsaya malatsi a le supa jaanong ya fifty gig yone e tsaya kgwedi. E botoka ka gonne, ga e je thata ene gape ga ke e dirisetse dilo tse dintsi fela ga ka kgona go bona gore go diragala mo inthaneteng, mo mafaratlhatlheng ke tsone tse e leng gore ke dirisa thata for data.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e ke ya masome a matlhano gig, fifty gig ya two hundred and ten ke yone e ntse ke e dirisa, ke e rekile e bua jaana gore e tsaya kgwedi, ga ise fele le bo jaanong. Fa motho a batla go reka ka data o tshwanetse a lebelele eng, o tshwanetse a lebelele gore o batla go e dirisa malatsi a ma kae le gore gape e ja bokae.

Ke data ya di-gig di le kae, nka rata ya di-gig di le masome a matlhano ka gonne ke yone go le gantsi e ke e dirisang, gape nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ka yone ka lebelo le le kwa godimo, le e kwa tlase le go connect-a go gaufi. Dikgwetlho di akaretsa ditshenyegelo, security le digital divider, ditšhono di akaretsa telemedicine selo se re se bitsang virtual reality, autonomous vehicles le cloud based applications.

Mo MTN go nale ka mokgwa o ka rekang data ka teng o tshwanetse fela o totobetse, star, one, three, five, hash e tla go bontsha dilo di le mmalwa tse o tshwanetseng o tlhophe mo go tsone. Gape re na le App e bitswang MTN o kgona go e tsenya gore a kgone go reka data ka fo teng, e na le dilo di le dintsi fela tse o ka dirang mo go tsone.

E tlhola e fela pele ga nako mme ga gona se nka se dirang ke go batla tšhelete kana madi, gore ke kgone go reka e ngwe ga ke sena madi ke dula fela ke sena data. Go ya ka nna nka se dire dilo di le dintsi jaaka go tsena mo inthaneteng thata go dirisa di-Facebook-u, di-Tiktok-o le dilo tse dintsi tse di jang data.

Nako tse dingwe go na le batho ba tla be ba kolota MTN, jaanong ga ba rekile data go raya gore e ya go tsena fela e ntse jalo e sa tseye sekoloto sa bone, mme fela ga ba rekile airtime, mowa ke teng mo e leng gore e tla be MTN e tsaya sekoloto sa bone. Nna ke rata go reka mowa ka gonne ga go thata gore nka reka data ebile ke batla go salelwa ke sengwenyana gore ke kgone go leletsa ba kwa gae.

Nnyaa ga ke kgone, ga gona ka tsela e e leng gore re ka aroganya data e nna ke nang le one mme ene a le ko lefelong le lengwe, nka kgona fela a le mo thoko ga ka, ka tsela ya go mo hotspot-a.